Ngokubuka kwami lukhona ushintsho uhulumeni alwenzayo uma kuza ekunakekelweni kweziguli esezikhulile ezihlala emakhaya azo, uhulumeni unohlelo lonompilo esibabiza kama-home based care. Labo nompilo bayasiza ekuhambeleni iziguli esezikhulile ezihlala emakhaya azo, baziphuzisa amaphilisi, bazihlanze, bahlanze nezindlu zabo lokho kulushintsho olukhulu olwenziwa uhulumeni.

Uma kungase kuphele inyanga umtholampilo wendawo ungayitholi imishanguzo yengculazi, kungaba nomthelela omkhulu kakhulu omubi ngoba kungenza ukuba abantu abathola le mishanguzo basheshe bagule. Kuthiwa imishanguzo akufuneki kube khona isikhathi la iziguli ezidla imishanguzo zingayitholi, lokho kubizwa ngokuthi ukuthi uku-defaulter kungaba nomuthelela omkhulu omubi kudale ukuthi lube lukhulu.

Abasebenzi bezempilo bomphakathi bangasiza ngokuthi bahambele izikole banikeze abafundi abasezingeni lezemfundo ephakeme njengasema-high schools, babanikeze ama-prevention tablet ukuze abantwana bangakwazi ukukhulelwa. Okanye babahambisele ama-condoms ezikoleni ukuze abantwana bangakwazi ukukhulelwa.

Ukuze abazali bakhuthazwe ukuthi bakhulume nezingane zabo ngokuvimbela inzalo ukuthi babizelwe izithangami okanye bakubizelwe imihlangano yomphakathi, bakwazi ukutshelwa osonhlalakahle amaqiniso okuthi abazali abayeke ukukhuluma amaphutha ezinganeni. Kepha bazitshele amaqiniso okuyiwona wona okuthi abantwana kumele bavakashele amaklinikhi bayosebenzisa izinhlelo zokujova, basebenzise izinhlelo ezifana namajazi omkhwenyana okuthi abantwana babo bavikele ukukhulelwa.

Uma abelaphi bendabuko nemitholampilo yesimanje besebenza ndawonye lokho kuzozuzisa iziguli ukuba ziphile isikhathi eside, kuzoba nokuqwashiseka kokuthi amakhambi esintu namakhambi emitholampilo ayafana.